Mfumo wu nga endla leswi ku khathalela vaferiwa na vana lava nga ri ki na vatswari ku antswisa vutomi ku nyika mpfuno wa mali mfumo wu nga nyika vana lava nga na xilaveko mali ya child support kumbe foster care grant ku leswi vuriwaka peceni xa vumbirhi ku tumbuluxa tindhawu ta le kaya ta vukorhokeri ku aka swilo leswi vitiwaka ti orphanage kumbe children's home laha vana va nga tshamaka kona va sirheleleka xo hetelela ku pfuna hi ku kuma mindyangu yo va hlayisa leswi hi xinghezi swi vitaniwaka foster care kumbe adoption mfumo wu nga pfuna ku kuma ndyangu wa xihatla wa masiku hinkwawo lowu nga ta va rhandza no va hlayisa.

Ndzi titwa leswaku mitirho ya ndhavuko ya rimbewu leyi endlaka leswaku vavasati va sala ekaya naswona va nga pfumeleriwi ku tirha a yi lulamanga naswona yi sivela nkululeko vumunhu na ku humelela ka vaxisati leswi hileswi swi tekaka tanihi swa nkoka yi pfala mikateko ya vutomi bya vavasati loko vavasati va siveriwa ku ya tirha valahlekeriwa hi mikateko ya dyondzo ku ti endlela mali ni ku tiyisa vutomi bya ndyangu xo hetelela yi andzisa ku titshega hi vavanuna ntsena leswi endla leswaku vavasati va va ehansi ka vakongomiso bya vavanuna swi nga tlhela swi tlakusa madzolonga ya le kaya na ku va tekela vun'we.

Ina, ndzi nga vula leswaku vana loko va ndzi languta va vona .

Mitirho ya ndhavuko ya vavanuna endyangwini na eka ndhavuko wa vatsonga yi katsa leswi landzelaka ku va murhangeri wa ndyangu ku hlayisa vutirheli bya ndyangu ku hlongorisa ndyangu ku tirhela ku tumbuluxa ndyangu ku antswisa vukwetsimi ku khoma ntirho yo tika ya le mindyangwini.

Hi ku ya hi vutivi bya mina leswi landzelaka swi lawula leswaku munhu u hakela mali muni loko a lava ku lovola xo sungula ku lovola swi katsa swiyimo swa nkambisiso swipimelo swa nkambisiso wa mali kumbe xikweleti leswi vuriwaka eka contrivers-e kumbe nkambisiso wa bindzu xa vumbirhi nkarhi wa nkambisiso loko ku nga ri na ku lovola ka swipimelo swo karhi mali leyi hakeriwaka yi tlhela yi yi hundzuka loko nkarhi wu fika.

Hi ku vona ka mina vantshwa va nga pfuneta ku hlayisa ndhavuko wa Xitsonga hi tindlela leti landzelaka ku dyondza ni ku tirhisa ririmi ra Xitsonga xo sungula xa vumbirhi ku teka nkarhi ku dyondza swilo swa ntumbuluko wa Xitsonga lexi landzelaka ku tlangela ni ku hlanganyetela eka mitlangu ya ndhavuko xo hetelela ku tirhisa ti media ta rixaka tanihi hi ku tsala mikhuva ku sungula swihloko swa Xitsonga eka marhadiyo tiphepha ndaba ni ti tiwebusayiti.

Mina ndzi ehleketa leswaku vavasati va tswala vana kutani nhlayiso wa vona wu tlula vavanuna ngopfungopfu eka swikhongelo eka swikhongelo swa vona.

Loko a ndzo dizayina swiambalo swa manguva lawa swa micato leswi hlohloteriweke ndhawu hi ndhavuko wa Xitsonga swiambalo swa mina a swi ta vangama a swi ta va swi ri swa.

N'wana wa xisati makwavo a nga vutihlamuleri lebyi kasi vutihlamuleri byo sweka ematshan'wini ya vavanuna byi tshama eka vavanuna lava nga va nga makwerhu wa n'wana wa xisati makwerhu wa xisati ngopfungopfu tata wa n'wana wa xisati makwerhu wa xisati vutihlamuleri byo sweka byi huma eka vutirheli bya ndhavuko bya Xitsonga vavanuna va ni vutihlamuleri byo katsa na ku tiyisisa ku hanya ka rimbewu naswona kusuka eka vona swi vuriwa leswaku swi olovisa ntumbuluko wa ndyangu hikokwalaho ka yini hi ndhavuko vavanuna va teka nkoka wa nkoka eka rimbewu ni swi .

Xo sungula ndzi nga vula leswaku nkhuvulo i ndlela leyi vanhu va hlayisaka timbilu ta vona leswaku ti tshama ti hetiseka ni ku pfuka kahle.

Swihinga leswi vavasati va langutaneke na swona eku fikeleni.

Ndzi nga vula leswaku hi tiholideyi ta paseka vukhongeri bya hina bya laha ndzi khongelaka kona hi va na nhlangano hi pasika laha hi hlanganaka ku dzunisa kumbe ku khongela Hosi Xikwembu xa le henhla hi hlangana hi vukhongeri hi va hi ti hlayisile hi va hi ri na moya na vun'we.

Ndzi ta hlamusela mhaka ya ubuntu ku ri ndlela ya ku va munhu a ri na rirhandzu ku khathalela ni ku pfuna van'wana handle ko anakanya ka yena ubuntu i ntiyiso wo karhi lowu vulaka leswaku ndzi nga kona hikuva hi kona swa vula leswaku munhu u tirha na ku tshama a ri karhi a rhandza ni ku tirhisana na van'wani tani hi xirho xa ndyangu nhlengeletano kumbe xi ku munhu.

Mina ndzi nga byela munghana wa mina ndzi ku ndzi tsandzekile ku kuma xiambalo xa ndhavuko wa mina wa Xitsonga hikwalaho ka swiyimo swo karhi naswona ndzi lava ku tekela enhlokweni ndzhaka hikuva ndzi ambala swiambalo swa ndhavuko wun'wana. Leswi swi kombisa ku xixima ndhavuko hinkwawo wa vuAfrika hikuva siku ra ndzhaka a hi ra ku kombisa ntsena wa mina kambe ku tlangerisa ku hambanahambana ka ndhavuko wa hina hinkwerhu tanihi tiko kutani ku lomba xiambalo xa ndhavuko wun'wana i ndlela yo kombisa vun'we, rirhandzu ni ku tshama hi kurhula tanihi vanhu lava hambaneke hi ndhavuko kambe hi hlanganisiweke hi ndzhaka.

Ndzi rhambiwile eka nkhuvo wa vukati naswona hikuva ku ri nkhuvo wa ndhavuko wa Vatsonga ndzi lava ku mbala mpahla ya xintu leswaku ndzi xixima ntirho wa ndhavuko lowu. Eka nkhuvo swi tolovelekile leswaku vavasati na vavanuna va Vatsonga va mbala hi ndlela leyi kombisaka ku tshembeka, ku hlonipha ni ku kwetsima ka ntirho wa vukati. Vavasati va nga mbala leswi landzelaka xibelani, chawula, ra ndhavuko, swichayachayana, swikombiso swa rixaka.

Ina tanihi Mutsonga ndzi vona swi ri swa nkoka swinene ku dyondza hi mpahla ya ndhavuko ya vanhu van'wana hi ku swiambalo loko swi endliwa hi ku xixima leswi swi nga va na nkoka hi tindlela to hanyanya to hlayanyana.